Ke dilo dife tse di ka bakang dikgotlhang fa gare ga o boloka mekgwa go apara ya setso le go latela fashion-e ya segompieno. Tse di ka bakang kgatlhano ke ge batho ba ba ratang fashion-e ya segompieno ba nyenyefatsa diaparo tsa setso kgotsa nka re or-e nka rata gore ba nyenyefatsa batho ba ba aparang diaparo tsa setso, motseselegae thata mo lekeišeneng.

Goreng go le go botlhokwa gore motho a itse setso sa gagwe? Go ya ka wena, goreng ditso di na le melao e e farologaneng? Go botlhokwa gore motho a itse kwa o tswang teng gobane ke neo ya gae, ke semela sa gagwe, go botlhokwa gore o itse kwa o tswang teng. Melao e e farologaneng gobane ke re maleme a a farologaneng re batho re tswa ko go farologaneng teng .

Fa o ya bogosing, ko ntlong ya bogosi ya Setswana ga o apere fela go na le ka mokgwa o basadi le banna ba tshwanetseng go apara ka gona, re tlhalosetse gore go tshwanetse go aparwa jang? Go tshwanetse go apariwa maleba, mosadi o tshwanetse a bofe tuku mo tlhogong, a apara , apara roko ya go feta mangole, monna o tshwanetse go apara jase le borukgwe bo bo leele.

Ke mofuta wa nama ya mogwapa. Ke rata nama ya mogwapa ka tsela e e seng kana ka selo gore k'ore ka tsela e makatsang. Ntlha e ke e ratang nama ya mokgwapa ka teng ke gore ga ke rate nama e e fetsang go tlhabiwa, ga ke utlwane le madi. Nama e e fetsang go tlhabiwa ga ke e utlwise, ke na le go e ja mara ga ke e utlwise, fela e omisitsweng ga ke kgone go nkgelela madi a yona ke ka moo ke ratang nama ya mogwapa go feta dinama tse dingwe.

Mo ke dulang teng go se ntse go tlotliwa, go se ntse go na le tlotlo ebile go setse go na le morafe o etelelang pele, mara ga re sa busa ke dikgosi go na le morafe o o etelelang pele.

Mo moletlong wa badimo setso sa Setswana. Dijo tse di apeiwang ke sešwa. Sešwa ke dijo tsa Setswana tse apeiwang ka nama ya kgomo kgotsa nku. Ke morogo wa dinawa, morogo wa dinawa ke dijo tsa Setswana tse di apeiwang ka dinawa le morogo le bogobe. Bogobe ke dijo tsa Setswana tse apeiwang ka bupi jwa mabele kgotsa jwa lebele-bele. Matokwe, matokwe ke dijo tsa Setswana tse apeiwang ka mabele kgotsa lobele-bele.

Mo ratang, motaki yo ke mo ratang o bidiwa Malibu. Ke monna tsomo wa kwa tswang a re. Malibu o opela mmino wa sePedi, o reta ka sePedi. Gantsi gore ke mo rate gantsi ke monna yo e leng dipina, mmino wa gae o ka setso, mmino wa gae o rotloetsa setso, mmino wa gae o rapedisa setso mme o ikgantsha ka se e leng sona. Ke ka moo ke mo rata gobane o ama ebile o a re tsosolosetsa gore re sa lebale ko re tswang teng ebile re be batho ba e leng re a pele mara re se lebale semelo sa rena, re se lebale ko re tswang teng.